Go ya ka nna, bagodi ba tshwanetse ba isiwe kwa dintlong tse di go tlhokomelwang bagodi, gonne bontsi ba bagodi ga ba na ope yo o tla tsamayang a ba tlhokomela gareng ga maphelo a bone. Bontsi ba bagodi ba sokola ba le esi gareng ga malapa a bone. Ke nagana gore ge ba ile ko dintlong tsa tlhokomelong ya bagodi, ke ko teng ko ba tla kgonang go ba tlhokomela sentle, le batho ba di-health services-e ba kgone go ba latela ko teng ba ba thuse ko teng. Gonne bontsi ba bone ga ba na bana ba ba tla tsamayang ba phela ba ba tlhokometse, ba ba fa meriana ya bone ka nako kapa ba ba fa dijo ka nako e seng siameng. Ebile , go le gantsi bagolo ke batho ba e leng gore nako nngwe ba sokodisa, ga ba batle thuso. Ga ba 'ireng janong, ge ba le ko mafapheng ao, ba tla kgona gore ba thusiwe ke batho ba ba nang kitsiso ka tsela e e tshwanetseng, ba tshwariwe ka tsone.

Dingwe tse di tlwaelegileng mo setsong sa rona ke gore bagodi ba tshwanetse ba tlhokomelwe gareng ga malapa a bone, mme ba tsamaya ba ja maungo ka matsatsi a otlhe, ba sa fiwa dipilisi tse di tswang ko ditleliniking. Mme seo ga se thuse ka sepe, gonne maungo a gone jaanong ga tlhole a tshwana le pele a go dirisiwa jaaka a ne a godisiwa la ntlha, a phepafadiwa go ne yanong yana gore a tlhoge. Mme rona ka setso re ne re itse gore di ne di jadiwa gareng ga malapa a rona, mme baja merogo go tswa teng ko ditshimong tsa rona. Yanong ke ne ke re nna batsofe ba tseiwe ba isiwe ko mafapheng ko ba tla kgonang go fiwa dilo tsa se kajeko.

Bagolo ba tshwanetse ba tsamaiwe ba tlhokomelwa sentle go ya ka ditso. Bagolo ba tshwanetse ba tsamaye ba tlhokomelwa sentle go ya ka the way setso se beilweng ka teng. Botshelo jwa gone jaanong bo re bo tshelang, ga se botshelo bo bo tshwanang le botshelo ba kgale. Botshelo jwa kgale bo ne bo na le melawana ka tsela e tshwantse re gole ka yone. Ke ka mo o re tsamaya re ntse re godile the way re godileng ka teng. Mme mo nakong ya gone jaanong, nyana bagolo ba fiwa le sengwe sa dipilisi kgotsa se se leng teng. La ntlha, re ne re fiwa merogo, re ja merogo gore re kgone go tshela sentle, re kgone go siama, re gole bogodi bo bo siameng.

Ke di-home based care tse di tsamayang ditlhokomela bagodi. Mme ke ditirelo tse di tlamelwang bagodi, ke di-supermarket-e tse di leng teng gareng ga rona, e leng bo-Shoprite-e, bo-Spar, bo-Checkers. Ke bone ba tsamayang ba thusa gareng ga tsone mafapha a leng teng.

Ee, di teng di dintsi thata. Gareng ga lefapha le ke nnang mo go lone, e nngwe ke bese mpelegele ngwana, e leng yone e tlabe e tsamaya e na le tlhokomelo ko go yone, mme.

A teng mafelo a le mantsi gareng ga a rona, e leng Rustenburg Hospice-e. Ba tsamaya ba tlhokomela bagodi ko go teng. Ba tsamaya ba ba tlhokomela, ba ba fa lerato, ba ba tlhapisi, ba ba apesa, ba ba jesa, mme ba ba tsenya di-reading glasses gore ba kgone go ithuta go bala. Ba kgone go ba tsamaisa, ba kgone go otlolola mebele ya bone. Di teng tse di duelwang, mme e ke buwang ka yone e na ga e duelwe.

Go kry-a dijo, e thusa bagodi gore ba kgone go patela di-policy tsa bone tse di tla ba thusang ge ba ya dirabeng. E ba thusa ka go kgona go iphedisa gareng ga malapa a bone, ba kgone go tshela sentle.

Ke ne ke tsaya gore go ne go le beter-e ga ne ba e amogela ko malapeng a bone, gonne batsofe ba morega ge ba tshwanetse ba namele dipalangwana tse di tla ba siyang ko teropong gore ba kgone go ile go amogela madi a bone. Mme ke nagana gore ga ba le gareng ga a tsone dintlo tseo tsa go tlhokomela batsofe, ba tla kgona go direlwa sengwe le sengwe ka madi a bone sentle.

E bokete tota ya madi a phenšene ya batsofe, gonne a mangwe a kgona go kopantsha lelapa go kgone gore bana ba je gareng ga lapa, ba kgone go nna le metlakase, ba kgone go tlhapa ka yone. Madi a botsofe wa bagolo, gonne ke bone batsadi, mme go le gontsi ba bangwe go feleletsa go lwewa, go lwela o ne madi a na a bagolo, ba sa tlhole ba tlhokomela baamogedi ba madi ao, ba itlhokomela bone, se bone e leng bana bone gareng ga bone ntlong, kapa le bone batlhokomedi bao ba kgona madi ao a tsamaye a ba thusa gore ba kgone gore ba ba tlhokomele, ba ba patele mo go ba tlhokomeleng go o.

Go simolola ka dijara tsa sixty to sixty-three. Ke nagana gore e be go dirile jaana ke gore bagolo ga ba tlhole ba kgona go bereka go simolola ka dijara tseo, so ba tlhoka madi ao gore ba kgone go tswelela ntse ba iphedisa. Ba kgone go tswelela ka bophelo ba bone ka bone bonnyane bo ba bo fiwang bo o gonne, ko bofelong ba letsatsi ba na le ditlhokego le bone mo maphelong a bone.

Puso e tshwanetse e dire gore go nne le dikoloi tse di tla tsamayang di ya ko metseng, gore ba kgone gore ba iphitlhele fela ba tsamaya ka maoto go ya go kry-a thuso eo. Gonne madi o ne ga se selo se gore se ka nna teng kgwedi yotlhe, gonne go na le mabaka a tla dirang gore madi a di-pension-e a iphitlhele a fedile.

Ke nagana gore batsofe ba seke ba iphitlhela ba ya ko dipetlele. Batsofe ba latelwe ko malapeng a bone kampo go buisana le ma council-ara, gonne le ko lefelong le bagolo ba tla iphitlhelang ba thusetswa teng ka matsatsi a beilweng gore re tla ya re 'ira. Gonne ko dipetlele go di-line di le telele, nako nngwe go tle be di-service-e, e se tsone bagolo ba sa thusiwe ka bonako. Kampo go na le tse e leng gore ke tsa tshoganyetso tse di tlhokang gore badiri ba ko dipetlele ba di attend-e go emiwe pele ka go thusa batho ba ba tlileng ba tlo tsa malwetse kampo eng, yanong ke ne ke re nna a ba latelwe malapeng a bone.